Kgetlho la ka la ntlha la go palama sefofane ke ne ke palama sefofane go tswa mo Gauteng go ya kwa Durban-e, mme ne ke ikutlwa ke tshogile gonne e ne e le tsatsi la ka la mathomo ke e palama.

Nna nka rata go palama sefofane se ba se bitsang aeroplane-e ka gore ga o tswa mo o ya Durban-e kgotsa o ya Cape Town o tsamaya di-hour-a di le dikhutshwane go na le ga o tsamaya ka bese kgotsa thekisi.

Tsala ga o batla go fofa ka sefofane go ya ko Nigeria o tshwanetse ke go ya kwa O R Tambo o lo palama teng sefofane sa gago. Ke yone ntho ya mathomo o tshwanetseng go se dira, O R Tambo ke International Airport e ka go isa Nigeria.

Nna ne ke ka rata gore ba busetse dithekisi motho ga a batla go ya toropong kgotsa go lo kae a itlhophela gore o batla go palama sepalama sefeng. Go nne ka ga jaanong dibese ga di sa tsamaya jaaka bogologolo.

Bothata ke gore e batla tšhelete e ntsi e ne batho ga ba tshwane, ba bangwe ba dikobo dikhutshwane ga ba kgone go ka e reka.

Mokgweetsi wa bese e nna mokgweetsi wa mantota ka gore ba na le maikarabelo ga ba kgweetsa mebileng.

Batho ba ba yang ko tirong ba ka gobala jaaka batho ba ko di strike-ng, ba latlhelana le matlapa gongwe ba kawa ka koloi.

Go nne tsela di na le tsela ya yone, tsela e ka kgonang gore di tsamaye sentle go se na tlhakatlhakano.

Nkile ka siwa ke bese go ya sekolong bothata ba bese ke gore bese e tsamaya gangwe e tla boa gape fela kgantele. Ga e go sile go le phakela o ka se tlhole o kry-ile e nngwe. Ke fela o tsamaya ka maoto kgotsa o kry-e sejanaga se se ka go tsamaisang.

Ditshupetso tsa go palama di-bus di palamiwa kwa morago, go na le poleke e leng gore re a itse gore go ema batho ba ba palamang di-bus fela e ne ba na le nako ya bona ya go palama di-bus.

Ke taba ya gore di-bus-e ke ntho e leng gore e tona nako tse dingwe ditsela tsa metse ga di a lokela gore di-bus-e di ka tsena mo go tsone. Jaanong di-bus-e di tsamaya fela mo tseleng e leng maleba.

E nkema botlhoko ke bona e se nthwe e siameng ka gonne go na le batho ba e leng gore ba dikobodikhutshwane ga ba kgone. Bese ga o ka kgona go patela gangwe mo kgweding wa palama go ya mmerekong le go boa.

Nna ke bona gore ba fokotse gannyane mo tšheleteng ya di-bus. Ba di busetse gape batho ba kgone go dipalama.

Ke ikutlwa maikutlo a ka a le botlhoko gonne di-bus-e ke tsone tse di tsamaisang batho ka nako. Nako e jaana wa ema ko maemelong a di-bus-e ka nako e jaana wa boa go tswa mmerekong bus-e e go emetse gore o tle gae.

Ee, ke bona go tsamaya ka maoto e le tsela e maleba go ka ikatisa.

Ke letshwao la go emela koloi gore e fete, ke letshwao la ko batho ba ba ratang go tsamaya ka dinao o ka le kry-ang teng.

Gantsi ke dikotsi tsa dikoloi ga motho a itsamela ka mo thoko ga tsela. Dikoloi nako tse dingwe di tsamaya ka speed-e se se makatsang mme di a tlogela tsela di a latela motho o e leng gore o tsamaya ka maoto.

Ke bona motho o tsamayang ka baesekele e le motho o leng gore o tla baya tšhelete e ntsi ka gore o ka be a sa dire tšhelete e ntsi mo sepalangweng.

Gore o kgone go bona koloi kgotsa baesekele kgotsa motho o tsamaya ko morago ga gago gore o tsamaya ka speed-e se le sekae.